Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki go ka nna tsela e monate go itlosa bodutu ka gonne e thusa go ikgapela tlhokomelo go itumelela nako. Motshameko o nna monate ka ntlha ya gore o kopanya go gaisana le batho ba bangwe go dirisana le ditsala le go ithuta maano a a farologaneng mo godimo ga moo o ka nna motshameko, ka gonne o re o ruta go itshokela phenyo le go tlhaloganya ditlhagiso tsa .

Ee, ke nagana gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana, ka gonne matsatsing a gompieno bana ba le bantsi ba phela ba tlhola ka ntlong. Ba tshameka di-video game mo megaleng ya bona go na le go ya kwa ntle ba yo tshameka ka se namana.

Motshameko yo o kgatlhisang gore o ka o letsa jaaka o rata metshameko e na leng kgaisano tse di tseneletseng, ke motshameko wa kgwele ya dinao wa FIFA wa segompieno wa ngwaga ono.

Didiriswa tseno tsa se ileketoroniki tsa metshameko di ama metshameko e e tumileng ya gompieno e tshamekiwang ka gonne batho ga ba fa o batla go tshamekiwa ka namana, ebile metshameko e ama ka gonne batho ba le bantsi ba ba tla go thopa.

E ntsha bodutu , ebile e dira go kopanya go gaisana le batho mo inthaneteng.

Go tlhokega esport metshameko ya esport-o gore o kgone go tshameka metshameko ya inthanete, metshameko e e tumileng ya inthaneteng ke metshameko ya kgwele ya dinao le motshameko wa Call of Duty yo o kgonang go tshameka le batho ba bangwe mo interneteng.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama kago gore o dira gore o lebale ka dithuto tsa gagwe, o sa dira tiro tswa ka ntlong, o lebale dilo di le dintsi go tshwana le tiro ya sekolo. Motshameko mo inthaneteng o leng wa me wa mmamoratwa go ke wa kgwele ya dinao FIFA.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne e tshamekiwa mo inthaneteng, fa o metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka go gore o tsene ko websaeteng ya esport-e o e install-e mo mogaleng wa haho.

Mabaka a a dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke metshameko ya inthanete bosigo ke gore motshegare ba le bantsi ba ya ditirong le dikolong. Fa mongwe a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo a ka dira eng, a ka dira gore a reke sim card sa MTN gore a kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng a dial-e star one four two hash a reke data ya tlhwatlhwa e kwa tlase mo di-option tse ba bafanang ka tsona kwa inthanete. Inthanete e na le di data tsa tlhwatlhwa ya kwa tlase ke yona e nka akaretsang batho gore ba e dirise.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rena ka go ntsha bodutu, go ikopantsha le batho ba bangwe ba ko mafatsheng a mangwe, le go ikopantsha le go gaisana. Metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo ka gonne thekenoloji e ne e seo bogologolo, gompieno go na le thekenoloji ke ka foo re na le metshameko ya inthanete go na le le di-data kgale go ne go se na le di-data.